Umntu uzongena kwi-app yakhe kaWhatsApp. Ukuba akanayo i-app kaWhatsApp uzothenga idatha akhuphele le app kuthiwa nguWhatsApp. Xa egqibile uzongena kule app aye kulo mntu afuna uthetha naye angene kwincoko yabo, aye phezulu kwikona yasekunene, acofe kwiqhosha elicangukweli elingathi yifowuni alinde ke ngoku ade achole lo mntu amfowunelayo.

Mna ndithi iinkampani zamaqonga onxibelelwano azenzi ngokwaneleyo ukulwa uxhaphazo lweintanethi ngoba le nto siyibona mihla nayizolo. Into endinoyicebisa mna kukuba xa umntu exhaphaza omnye umntu makathathe uxanduva achaze loo ngxelo kuloo nkampani yona ikhawulezise ilungise loo nto ngolumkisa umntu oxhaphazayo okanye amsuse kwelo qonga futhi enze umzekelo ngaye bazobona abanye abantu. Abantu mabafunde uthetha nabantu ababaziyo qha nento zabo zibonwe zitshomi zabo kuphela. Gcina iinkcukacha zakho bucala uzokhuseleka.

Mna ndicinga ukuba kulungile ukuba abantwana okanye abafundi abasebancinci bafikelele kwiWi-Fi yoluntu ngoba iluncedo kubo loo nto, kubalulekile ukuba ilawulwe ngokufanelekileyo. Ukufikelela kwiWi-Fi iphucula ukufunda inceda nokufikelela kwizibonelelo zemfundo. IWi-Fi inceda abantwana okwabelana ngolwazi nokusebenzisana kwizinto zesikolo. Ukufikelela kwiWi-Fi iyanceda uxhumane nabanye abantwana namanye abafundi kwilizwe lonke.

Utshintsho oluye lwenziwa kukubakho kwemfonomfono lunintsi ngakumbi kwiindaba ezisematheni. Asisathunywa namaphepha aneendaba ezisematheni ngoku ngabazali. Ithetha ukuthi kuba loo nto utshintsho lukhulu kakhulu ngoba zonke iindaba ezisematheni sizifumana ezifowunini kunye nemozulu. Asikho nesidingo noba ude ukhangele iindaba ezisematheni kwezi ntsuku ezifowunini, ziya zivelela ngokwazo wena uthathe ngokhetha ezo ndaba ozinqwenelayo ungene kuzo ngoba uhlaziyo wendaba uhleli ekhona.

Ndingamcebisa ukuba makahlale kweli gumbi iWi-Fi isebenza ngokugqibeleleyo ukuze i-smartphone sakhe singaqhawuki kwiWi-Fi, ahlale eqhagamshelwe angazulazuli aye kwamanye amagumbi okanye phandle ngoba uyabona xa esenza loo nto iyacotha kakhulu iWi-Fi.

Ewe, ndingamthengela ifowuni kodwa ndingamcacisela ukuba ndizomthengela ifowuni encinci hayi i-smartphone ngoba nam ngokuya ndandingangangaye ngexesha lam ifowuni yam yokuqala yayiyifowuni encinci. Uyoze ayifumane i-smartphone xa emdala futhi unobangela wokuba ndimthengele ifowuni encinci kukuba makaxhumane nam okanye umama wakhe. Xa efuna adlale nemidlalo isefowunini futhi ayazi ukuba xa epasa esenza kakuhle esikolweni uyoze ayifumane ifowuni enjenge-smartphone.

Umahluko okhoyo phakathi kukaFacebook noLinkedIn umkhulu. UFacebook yinkampani yeqonga lonxibelelwano ekuqhagamshelisa neetshomi zakho kunye nabantu obaziyo nohlulelane nemifanekiso neevidiyo, nithumelane imiyalezo nabelane ngezihlaziyo. ULinkedIn yena yinkampani yeqonga lonxibelelwano ezijolise kwingqesho. Eli qonga idibanisa abantu nengqesho kunye nokuphuhlisa nophuhlisa umsebenzi, ivumela abantu abakhangela umsebenzi bafake ii-CV zabo nabaqeshi bafake imisebenzi abanayo.

Hayi, andiqondi bakhona abantu ekungafanelekanga bafikelele kwiWi-Fi yoluntu yasimahla eMzantsi Afrika ngoba ndicinga wonke umntu unelungelo kuyo njengoba sonke isinceda kwiingxaki esibanazo ngamanye amaxesha. Umntu akabinayo idatha yokwenza into ebalulekileyo, kuncedwa yiWi-Fi ukuze iphumelele le nto ayenzayo njengam ngoku njengoba ndisenza loo msebenzi ndikhe ndincedwe kwayiyo le Wi-Fi.